Batjha ba rona ba ka tsebiswa ka mefuta e meng ya dipapadi le teng, moo ho ka ba na le ba bang ba tla ratang dipapadi tse ding. Ka hoo, ho tla etsa hore mabaleng a dipapadi, ho be le dipapadi tse fapa fapaneng. Nna ke rata papadi e kang basketball ebile ke e tshehetsa le ho e shebella haholo.

Ho ka buiwa le boraditekesi hore ba fihlelle mahaeng ao nako e sale teng hore batho ba kgone ho fihla ditoropong ka nako. Ha ho sena boraditekesi, baahisaneng moo ho ka bana le ba nang le dikoloi tse ka bang kgolwanyane hore di ka laela batho di ba ise ditoropong, mme ha e le jwalo ho ka buisana le baahaisane, ho tlameha ho buisanwe le ka tsa tefello.

Ka setso sa ka bontate ba apara dikobo tsa bona tse fapafapaneng ebile di fapana ka mmala le mabitso. E ka ba seanamarena, kgotso, letlama kapa ona moholobela ebile ba rwala le mediyanyewe. Bomme bona ba apara dishweshwe tse fapaneng, ba tla rwale dituku kapa ba rwale ona mediyanyewe le bona.

Jwalo ka ha e le lenyalo, ke tla ba thusa ka ho etsa mefuta e itseng ya di-salad, le hona ke tla ba phehela nama.

Re sitwa ke hore dibakeng tse re sebetsang ho tsona, hangata o fumana ba file batho uniform e ba tlamehileng ho e apara hore ba tshwane kaofela. Di-ofising teng ho ka ba bobebe hore motho a apare diaparo tsa hae tsa setso, empa hangata di-firm-eng mona ba tlo re ba batla batho ba apare Sesotho ebile ba tlameha ditae.

Moketeng setjhaba se kopane se apere diphahlo tsa setso, ho pheuwa dijo tsa setso, ho be ho ritelwe le jwala ba setso. Ka mora moo ho tla qoquwa hore tse ding tsa setso di etsuwa jwang, ho be ho eletswane ka hore setso se dule se ntse se phela tshwanetse ho etsuwe jwang. Jwalo ka ho apara diphahlo tsa setso ka mehla le hona ho ja dijo tsa setso nako e ngwe le e ngwe.

E thusa haholo setsong sa rona ka hobane ngwana ha hlahile a le monyane, o tlamehile a amohelwe ka tlung ebile le badimo ba mo amohele. Ka ho mo hlabela nku ho bontsha hore ba mo amohetse ka tlung ebile le badimo le bona, ba mo amohetse.

Nna ke nahana hore motho haebe o thabela hore a dule lekeisheneng ha atlehile, a ka tswela pele a dula lekeisheneng, mme ha e ikutlwa hore le teng a ka lo dula toropong, o bona ho le betere hore a lo dula toropong le teng ho ntse ho lokile.

Ntho ya pele e ke tla e etsa ke hore re fumane sesosa sa taba, ka mora ho fumana sesosa sa taba ke hore lehlatsipa le tsebe hore le tshwanetse hore le kope tshwarelo ebile le tsebe le hore le tlo qoswa. Tabeng e tjena, o ka se nke qeto ya hore o tlohelle batho ba le babedi hobane motho ya foseditsweng o tlo tswa moo pelo e le bohloko, ebe o nka kgato tse ding.

Ke ka kopa kopano le boraditekesi le boradikoloi, hore re kgone hore re dule fatshe, re rerisaneng hore tharollo re ka e fumana jwang. O ka fumana hore le baahi ba motse le bona ntse ba ka thabela ho thusetsa hore dikoloi di fihle ka hara motse. Batho kaofela ba kgone ho ya ditoropong, ba kwale mabaka a bona a fapa fapaneng.

Ke ka bo kgona bophelo bo, ebile ke bophelo boo ke bo ratang haholo, hobane o kgona ho ithuta dintho tse ngata nako e sa le teng, le ho bona diphethoho tse etsahalang lefatsheng. Le ha ntse bo tatile tjena, dintho tse ngata o kgona hore o ithute tsona ka nako e nyenyana hobane dintho di a nolofatswa hangata.

Ee, nka thabela ho iswa setsheng seo ditshebeletso ke tlo kgonang ho di fumana, mme ke ka thabela mmuso ha o ka re kenyetsa motlakase, wa kenya le dipeipi tsa metsi tse tsamayang tlasa mobu, le tsona dipeipi tsa toilet tse tsamayang tlasa mobu, le diskontiri kapa ditsela tseo makoloi le ditekesi di tla kgonang ho tsamaya ho ona hore re se ke be ra sokola.

Lebitso la ka le emetse tshireletso, hore ke tla be ke fuwe lebitso lena. Ke nahana hore nkgono o ne a batlile hore ke tshireletse leruo la hae.

Ntho e tshwanetse re utlwisise ebile re rute setjhaba ke hore, bahlolohadi le dikgutsana ke batho ebile ba na le maikutlo jwalo ka rona. Ha ho bomadimabe boo ba bo tlisang bathong ba bang, empa feela ba lahlehetswe ke batho bao ba neng ba ba rata ebile ba phedisana le bona. Ntho e re tlamehile re etse ke hore re ba fe lerato le hlompho eo re e fang motho e mong le e mong eo re phedisanang le yena.

Mme o ritela tomoso a be a e beha matsatsi a mabedi hore e loye, ho tloha moo o isa pitseng a be a e kopanya le phofo e ngwe a etsa motoho. Ee, motoho ehlile ke o rata haholo, ke ke re ka nako tsohle ha ke ile lapeng mane, ke be ntse ke kopa mme hore eka a ka nketsetsa motoho oo a ne a nketsetsa ona ha ntse ke tla ke hola o monate haholo.

Ee, batho ba tswang dinaheng tse ding ba di thabela dijo tsa rona, hobane dijo tsa rona Afrika Borwa mona di ikgethile haholo. Ke nahana hore ke ka hoo ba bang ba tswang dinaheng tsa kantle ba bileng ba nka qeto ya hore ba dula mona Afrika Borwa.